Ndicinga fana ukubana umgangatho ume ngxi ngokokubona kwam ngoba akho nkqubela. Akusekho neendebe ezingako ilizwe eli lithi lizuze ngeli qela.

Hayi, umdla andinakuba nawo, andinakuba nawo. Ayingomdlalo ondinika umdla. Sendiwubukela abanye abantu bewudlala, hayi, ayingomdla ondinika umdla, ayingomdlalo onika umdla mna.

Ndingathi liqela leSundowns. Impendulo yam ke ibhekisele emibalini yejezi zayo. Hayi, mihle yona kakhulu kwaye inomtsalane.

Ndingacela ukuhlala kweli sebenalo, AmaBhokoBhoko, lingajikwa ngoba selibafanele futhi andinawongo umfanekisongqondweni weli qela linesiteketiso esingesinye.

Andifuni nophosisa, ayikho into engenye okanye ekhethelekileyo esiye sayenza. Ngaphandle njena kokudibana, sincokole, sihleke ngokwesiqhelo. Loo nto ke nebangelwa sisimo somnotho okanye ipokotho, hayi, ibingavumi.

Kuphuma siyothengi mpahla, sihambe siyokutya ezindaweni apho khona kungathengiswa khona utywala, nakwiindawo ezinjengeefama zokha amaqunube.

Ewe, xa ndicinga ngolima okanye usebenze egadini, igama lokuzonwabisa lithi qatha nokuthi qatha engqondweni, nto leyo yenziwa okanye ebangelwa kukuba sikhule ukusebenza egadini kulixanduva, akuyonto imnandi. Abo bakhule besebenza bengena kuyo, angeze ubekho umfumanayo oza kuthi kuyinto emnandi. Kungumsebenzi, kuluxanduva futhi kudinga amandla.

Ingakukuufaka abafana abasebancinane, abasenamandla nabanamendu, ngoba into eyenzekayo kweli qela sinalo kuphindaphindwa abadlali abanye nabathandayo. Kanti into endinokuyenza mna kukufaka nje abatsha ke, ndibaniki thuba. Ndijonge kuqala ukuba lowukhali bangenza njani.

Alihambelani kwaphela. Alinantsingiselo ingako, alinanto nento yokwenza nombhoxo mhlawumbi okanye negama lesizwe esi baphuma kulo.

Awukho kwaphela, awukho kwaphela. Eyona nto abantu abayisebenzisayo apha ukuzonwabisa kuzibhubhisa ngotywala kuphela, ayikho enye.

Ayonto eyakhayo kwaphela. Okokuqala, ixuthi ixesha nekumele uba ndilele ngalo. Iphazamisa ingqondo nendlela yam yokucinga ngoba ndihleli ndicinga ngazo yonke imihla. Akukho nto ingcono endiyenzayo ngoba kuhleli nje kufuneka engqondweni yam ukuba ndidlala ngayo. Ayilunganga kwaphela.

Ibe yindebe okanye iwonga eli balifumanayo xa begqibile ubaleka neiye iphume inesixamali phakathi. Loo nto ke iye noko ibanikeze umdla ngoba umntu uyayazi ukuthi xa egqibile, ingakumbi xa epha ekuqaleni, uba ikhona into aye ayifumane.

Nantoni na umntu athi ayenze eyithanda, uyenza ngononophelo, uyenza ngokukhathala. Kwaye kuyinto entle kakhulu ukwenza into oyithandayo ngoba ke iye ikukhuthaze, awudingi kukhuthazwa. Uthando nje lwale nto uyenzayo ibe lulo olukukhuthazayo.

Ewe, ndifuna ukuthi uluntu luyayazi inzuzo yokubandakanya ulutsha kwezemidlalo ngoba sonke sikhule siyazi uba umntu odinga into kwenza uye agile imikhuba. Ingxaki ke ngoku iba sekubeni uba abakwazi unyanzelwa uba mabazibandakanye kule midlalo.

Siye sizonwabise ngokudlala imidlalo yamakhasi nokuhlangana sibe ndawone, sincokole okanye sibukele iimuvi.

Ingakukuqala ndifune umntu onokwazi undincedisa. Uba andimfumane ndithethe notishara bucala, ndimcacisele ukuba ndiza kohluleka uwugqiba umsebenzi ngexesha. Ndimcele uba andenzele imfesana, andise ixesha eli lokuwenza umsebenzi uba uyavuma.

Phuma siye kwindawo ekubukwa kuzo indalo, iindawo ezinjengoomaTable Mountain, ulwandle. Okanye siphume sihambe siyokutya kwiindawo ezithengisa ukutya osekuphekiwe.

Kukuba iqela lamaBhokoBhoko libuye neendebe zehlabathi, kukhuphiswano lwamazwe onke kude kube kabini bephuma emagqabini. Ngoba yheyi, yinto enqabileyo kwilizwe lweli. Amaxesha amaninzi ezemidlalo zeli lizwe ziyadodobala.

Ndikhule ndidlala umdlalo nobizwa ngoba ngugqaphu odinga abadlali abathathu okanye ukubheka phezulu. Lapho umdlalo omnye ebebamba ukuphela kwentambo, nomnye abambe elinye icala apho liphela khona. Oyi-one umdlali ke ngoku abe sesiphakathini axhumaxhume. Lo mzuzu aba babambe intambo bona bayibethekisa phantsi, bayinyuse bayise phezulu.

Into ethi qatha kukuba noba nje bengamawele, indlela abacinga ngayo nendlela abenza ngayo izinto yahlukile, ngoba ngulowo ucinga ngohlobo lakhe. Mhlawumbi omnye angaba ngumntana othanda ukuhlala endlini, obukela ithivi, owenza imisebenzi yesikolo, abe omnye ke ethanda ukuba ukuba phandle nokudlala nabahlobo.